Tjhe, tjhe. Ke hanana le yona kannete hobane ha se rona bohle mmele ya rona e ka dumelang seo. Ke tjho jwalo ka baka la hore ho na le batho ba bang ba nang le lefu la pelo. Ba ka se kgone hore ba mathe di-marathon nako e telele. Ho tshwanakana le nna ka baka la hore ke na le lehlaba le dulang ka tlasa le tswele. Nka se kgone hore ke mathe di-marathon. Ka ha lehlaba le na le ka nna ntotela.

Ke nahana hore taba ena ke nnete, ka baka la hore batho ba bomme ba shebane le mesebetsi e mengata haholo. Ha se kaofela ba tsebang ha batsi ka dihlopha. Ene sena se etsa hore ebe batho ba mmalwa feela ba tsebang ka tsona and ba tshehetsang batho ba bang. Batho ba bang ha ba na taba le tsona.

Batswadi nka rata hore ha le le malapeng le ke lefe bana di-fruit, hore ba je di-fruit. Ene hoseng le hoseng ha ngwana ha tsoha a ko mo etse hore a ka mathe lebaleng ha nyanenyana feela hore a thapolle mmele wa hae. Le mona sekolong, ha sekolo se etswa ho tlo ba na le tlhodisano ya mabelo, moo bana ba tlo kgona hore ba ikwetlisa teng.

Motjha ena a hlolehileng hangata o ile wa utlwa bohloko haholo pelo ya hae ya lemala. Jwale hore a phomelele, o ile a etsa hore ntho e nngwe le nngwe a etsa ka pelo e bohloko. A e etsa a a tibisitse maikutlo a hae haholo hore a etse a etsa bonnete ba hore a fihlele mono ma batlang ho fihlela teng.

Mmele wa ka o wa baleha, mmele wa ka ha o be hantle hobane ke tshabana le mathe. Ha ke e thabele taba ya di game tsena ya papadi tsena tse bapalwang. Ene ha ke rate le ha bana ba di bapala, ka hoo, ke nahana hore ba tlo lematsana, ba etsane hampe. Ho qetelletse ho be ne le kotsi empe e hlahileng.

Metswalle ke na le ditaba tse monate haholo. Ntatemoholo o itse re tlameha hore re re je dijo tse matlafatsang mmele wa rona, re nwe metsi haholo. Re ikwetlise, ha o tsoha hoseng o ikwetlise hore mmele wa hao o thapolohe. O dule o le motjha ya mafolofolo.

Re ka bula gym ka garage-ng ya rona. Ra bitsa batho hore ba patale kgwedi le kgwedi tjhelete e itseng ya boikwetliso. Moo re tla ba train-ang hantle, re ba le shebe hantle ha ba train-a.

Dibapadi tsena di rata seo ba se etsang hobane ba fumana le tjhelete le mmele wa bona o ba hantle. Ha ba na mmele o mobe, mmele wa bona o hantle.

Eya, di-game ke a di bapala founung ya ka hobane ha ke di bapala di hlabolla kelello ya ka. Le ha ke hlola ke bona ekare bophelong ba ka ke mohlodi.

O tlameha hore a ingodise website-eng kapa a ye mono ho ntate ona a ba thusang. A ingodise teng, ene o tlameha hore a mamele melao le melawana.

E bo e boemong bo hantle haholo. Ene kannete re ka ba ba amohedi, ba batle sehlopheng se seng le se seng sekolong sena sa rona.

Baetapele dibapading le tlameha hore le hlomphane ka mehla, ho sa kgathaletsehe hore motho o monyane kapa o moholo na, empa hlompha e tlameha hore e be teng le tshebedisanommoho e tlameha hore e be teng. O thuse ba bang kamehla.

Ka hore banana ba bapale di-netball-o, ba etse di-poem-e. Ba bapale dipapadi tsa ho jaefa. Ke nahana ke tsona tse ka etsang hore ba tlohe seterateng.

Letsatsi le letsatsi ke na le dintho tse ngata haholo, ke tlameha hore hoseng ha ke tsoha ke ikwetlisa. Ene ke tlameha hore ke bue le batho hantle hore batho ba se ke ba bona ke le motho a mobe ho bona. Ke dula ke tshehetsa batho. Dintho tsena di fetotse letsatsi la ka hobane ha ke sa na phomolo, ke phomola ha ke robetse feela.